Ukungabikho kwabasebenzi ezikliniki kuya lubetha uluntu. Luwubetha ngohlobo lento okubana ii-services aziphumi kakuhle, azinikezelwa ebantwini okanye eluntwini kakuhle ngolu hlobo bekufanele uba zinikezelwa ngalo. Okwesibini, eyona nto ibethayo yinto yokubana abantu baye bafe zizifo abanazo ngenxa yento yokubana akukho bantu basebenzayo aba-enough, aboneleyo, kwezo klinikhi.

Ubomi bam zange bube rayithi ngexesha leCOVID ngenxa yento yokokubana ndaluza abantu ababekutshane nam apha ebomini. Okwesibini, laa nto yokunxiba imaski yayisiza nento yokubana abantu babe , babe nee-infections arawundi imilomo yabo.

Uba ndingavuka ikhaya lam lisitsha okanye indlu yam isitsha, into yokuqala endinoyenza kufowunela amapolisa ndiwaxelele ngesi sehlo. Okwesibini, ndingakhwaza ukhwelo apha engingqini endikuyo ndixelele abantu bazondincedisa ngomhlawumbi sikhwije amanzi, sizame ke ucima loo mlilo ngoku, ngeli xesha angekafiki amapolisa.

Iye ithathe ixesha elide kakhulu inqwelo yabantu abazosincedisa, inqwelo yezigulane xa siyibiza singabantu abahlala ezilalini. Isizathu saloo nto yinto yokubana iilali ziba kude kakhulu kuneetawuni. Okwesibini, ngamanye amaxesha iilali ziye zibe nee-gravel roads, ezo ke zithatha ixesha ukuze zifike apho kufanele uba zifike khona. Enye into endiyibonayo yinto yokubana iinqwelo zezigulane ziye zoyike nokuthathelwa mhlawumbi ngabantu abahlala ezilalini ngenxa ye-crime.

Ndingamxelela into yokubana ubeka ubomi bakhe ebungozini. Ayikho le nto uyenzayo dade, hamba uye ekliniki okanye uyawuzibhaqa usengxakini. Ungabuluza ubomi bakho, ungaphulukana nobomi bakho and ungaphulukana nobomi balo mntwana umthweleyo. Yenza ngokukhawuleza into yokubana ukwazi uyofikelela ekliniki, noba na uhambe ngeenyawo.

Ewe, ndinaye umngani okufutshane apha ebomini bam osebenza kwezokhuselo, ulipolisa. Ngohlobo aye andixelele ngalo uye andixelele into yokubana njengoba eqashiwe nje baba nee-health benefits, mhlawumbi banikwa i-medical aid.

Umzala lowo wam ndingamcebisa into yokubana ahlale ethembeni, athandaze uThixo lo ndikholelwa kuye mna. Andinawukwazi ukumcebisa ngento endingena sure ngayo uba makahambe ayobona mhlawumbi aba bantu benza izinto ezinjalo ezinje okanye ndimcebise into yokubana makayobona izangoma. Ayonto ndikholelwa kuyo leyo.

Ndiye ndifike ndifune ugqirha okhoyo. Andikwazi into yokubana ndifike ndifune ugqirha lo ufunwa ndim. Ndinenkolelo into yokubana bonke oogqirha batreyniwe for ukwenza lo msebenzi and if ndifuna lo uthandwa ndim then loo nto leyo iya kundibetha ngelinye ixesha ngoba andinowufumana uncedo ngeli xesha ndidinga uncedo ngalo.

Ukusa umntu onjengomzali wakho kwezi ndawo kuhlala abantu abadala kuzo bakhathalelwe ngabantu abangekho close okanye abangeyo femeli kuye okanye kum, ubafaka engciphekweni ngokwe-health yaba bantu. Ngoba abanayo inkathalo e-enough, ayingobantu ababaziyo abo and ngaphezu koko abanobabakhathalela ngolu hlobo mhlawumbi mna ebendinobakhathalela ngayo loo mntu mdala. Kangangoko ke mna andinoyenza into yobana ndise umzali kwiindawo ezinjalo.

Andiqondi into yokubana benza okwaneleyo urhulumente. Andiqondi uba wenza okwaneleyo ngale nto ngoba abantu abaninzi bafile ngenxa yesi sifo sinje. Bekufanele uba noko bayakwazi ukubathatha aba bantu babagcine phakathi kwezo zibhedlele. Bendinaye omnye umama esihlala naye apha ezilalini ongalufumananga uncedo de wasweleka ngenxa yesi

Eyona nto endiyibonileyo ngamva nje yinto yokubana noko urhulumente uyazama into yokubana okhe iiklinikhi eziliqela, ngakumbi ezindaweni ezinjengeelali, iindawo ezithe qelele okanye ezisemaphandleni.

Leyo ingandibetha as umzali ngoba andizukwazi ncam le nto iyingxaki apha emntaneni wam ngenxa yolu lwimi singaqondanisi, singaqindani ngalo. Ingandibetha ke loo nto, ingathetha nokuthi into yokubana andizukwazi ukumkhathalela umntana wam ngohlobo ebekufanele uba ndimkhathalela ngalo.

Urhulumente makancedise abantu abangathathi ntweni bangokhi ezindaweni ekungafanelekanga uba bokha kuzo, mhlawumbi kwezi ndawo zinamatyotyombe amaninzi. Ayikho ntle esaa simo ngoba sesona senza into yokubana kube lula uba kutshe. Okwesibini, ndingacebisa into yokubana babe nee-firefighters , ii-fire fighters and bakhe iiofisi zee-firefighters endaweni esondelenene nezo ndawo kuhlalwa okanye isimo sinjalo kuzo.

Hayi, andicingi into yokubana ulutsha lufundiswe kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa. Kule minyaka idlulileyo nakule minyaka sikuyo njengangoku izinga labantwana abakhulelweyo luye lanyuka ngaphezu kokuba lalulilo ngasemva. Loo nto leyo kum ithetha ukuthi abantwana bebengenalo olu lwazi lokuthintela ukukhulelwa.